Ka nnete, papadi ena e na le banga ba yona, mme jwale maikutlo a ka ha dumellane hore papadi ena e be e nngwe kapa ebe papadi e tlang kapa papadi e tla dumellwa e be molaong hobane re tseba naheng ena ya rona ya Afrika Borwa, se ntse re na le palo e hodimo ya dikotsi tsa makoloi mmileng. Jwale ha e se papadi ena e ka dumellwa kapa e sentse molaong tjena. Ke nahana ka nnete ha e tlo re tswela molemo. Re tlo ba le dikotsi tse tse phahameng ho ya pele. Batho ba rona re tlo lahlehelwa ke bona dikotsing tsa makoloi hobane haesele tjena e tla be fa bakganni kapa bona babapadi tsa papadi eo molao kapa e tumello hore ba ne ba tsamaye ba ntse ba spin-a ka hara tsela feela and ha ho le jwalo ba tla utlwisisa kapa ba tla ntsha kotsi batho ba senang molato ba iphetelang ka thoko.

Ntlha ya pele e ke e nahanang ke hobane batho ba bana kapa batho ba Afrika Borwa ha se boholo kapa ha se bongata ba tsebang ka papadi ena ya Esports, mme ba tsebang le bona ha se kaofela ba nang le dikomporo kapa ba kgonang ho ba le material ho kenela papadi ena. Hobane Esports ke papadi e ya di-play station kapa tsena tsa marangrang tsa dikomporo tsena tsa e le di game tsena tsa batjha. Jwale ke nahana hape hobane material o a tura, ke nahana hore mmuso wa South Africa kapa mmuso wa Afrika Borwa ke ona e leng hore o ka phosong ha hole tjenana hore ebe ha o a kgona ho kenela papadi ya World Cup ya Esports Twenty twenty four.

Game tsena ke nahana hore di tla thusa bana haholo hore na ba nahane mme ba kgone ho lahlela monahano wa bona lefatsheng la art kapa lefatsheng la ho inahanela kapa la boiqapelo hobane re a tseba game tsena jwalo kaha ba tjholo ke papadi. Papadi ke papadi, ha hona hore na e tlabe e se isa ngwana kwana. Ngwana boyena ho tswa ko ena oa tseba hore na papadi ena ha ele tjena e tlo kgona hore le yena haholo bana ba takang kapa bana ba ba sebetsang ka ho iqapela ntho tsa bona ba tla etsa hore ha ba qapa e tla ba fa monahano wa hore ha ba qapa ba kgone ho tseba hore eng ke eng kapa ba kgone ho ho ba lefatsheng lenono la le seng le nnete, moo e leng hore o batla ho thola menahano e ntle e metjha le menahano e leng hore e tlabe se tsebahalang lefatsheng lena la ba phelang.

Papadi ena ke papadi ya bolo ya maoto e leng yona eo re e tsebang ke football. Papadi ena haholo ha o ikwetlisa o ikwetlisa karolwana tsa maoto le karolwana tsa matsoho ha o le sethibathibane. Le karolo ya molala le hlooho ha o het kapa e bile nkare e kwetlisa mmele kaofela mara haholoholo e shebane le maoto hobane maoto ke ona a bapalang. Papadi ena e ka bapala matsatsi a beke kaofela, kapa matsatsi a mahlano a beke, e leng Moqebelo le Sontaha. O tlohelletse mmele hore o phomole kapa o tlohelletse mosima hore e otlolohe.

Di-influencer tsena di ka mefutafuta. Ho na le di-influencer tse phelelang batho, ho na le di-influencer tseo e leng hore ke bophelo ba bona, ke influence ka boyena. Ntho e nngwe a e etsang batho ba a e latela. Haele jwalo, enwa wa pele e leng influence e hirwang ke di-company a e etsang eng, boholo ha ba phele bophelo boo e leng ba nnete. Ba tlabe feela ba phelela hore ba influence batho kapa ba hule batho ba ba leke hoba hoba hoba hoba influence jwalo ka ha e le di-influencer. Bana ba eleng hore ba hotse ka hara bophelo ba boo ba ho ba influence, ho na le batho bao ha o mmona fela ntho a e buang ntho a e etsang batho ba e latela. Bao bona ke bophelo ba bona, ke ntho eo ba e etsang ka nnete.

Nna ho ya ka pono ya ka ntho e etsang hore batho ba se ke ba kgone ho etsa tjhelete ka ntho tse entsweng ka matsoho, ke hobane batho bongata haba haba kgone ho rekisa seo e leng sa bona. Ha ba kgone ho tla ka menahano, e leng hore ba ka rekisa seo se ba sentseng mme ha ho le tjena batho, bareki kapa batho ba rekang ho ba thata hore na ba reke ntho eo, ha ba tseba hore e entswe ka matsoho and entswe ke mang mang. Hape, batho ha ba kgone ho buella, kapa haba kgone ho hlahisa dihlahiswa tsa bona hantle hore ha e hlaha maneneng batho kore ba se dumele le ho dumela hore na ke bona ba e entseng. Ke yona nthwe e ke e nahanang hore kannete motho a ka etsa ntho mara ha tlameha hore ho market-a kapa hona ho e rekisa kapa ho hlakisa hantle mmarakeng, ke yona e leng hore ya ba hlolanyana kapa ba bang haba tsebe hore le ho di manamisa mona mmarakeng di bonwe ke batho. Ha ba tsebe ho ho jwetsa batho ba a rekisa.